Ndithi izizathu abantu basezilalini bangazithembi iinkonzo ukuba iinkonzo zikude gqithi, ziba sezidolophini and ke ngoku ezilalini uba ungafumanisa kubekho ungatsha or uba kubekho ingxaki ekhoyo ungathatha ixesha or ithuba elide ukuba iinkonzo zifike exesheni ukunceda abantu basezilalini.

Ndingathi abantu basezilalini abanozithemba iinkonzo xa benothwaxwa ukuba iinkonzo zikude lee zibasezidolophini and azinofika exesheni abantu basezilalini bathwaxwe . Bangazinceda ngokwabo ngeento abanazo kuloo ndawo bahlala kuwo.

Iinto zenziwayo ngeNovember Campaign, amaphulo angoNovember zizicwangciso zokuthengisa ezityiswayo ngamashishini okwenza imali kwimisitho eyahlukeneyo kunye neeholide ezenzeka ngenyanga.

Into endinoyicebisa kubaphathi beenkonzo ukuba benze into entle njengoba neendawo ngeendawo ezilalini zokunceda abantu basezilalini xa benengxaki efunekisa bona.

Ndingathi mna ukuhlala nomntu osekhulile kakhulu akundichaphazeli kakhulu ukuba iinto ozifundayo kumntu oseyekhulile kakhulu kunceda kakhulu because zinintsi izinto ekunokufundisa zona enokuxelela zona ezinokunceda xa sowudibane nabanye abantu ohlala nabo emphakathini.

Ngokucinga kwam iinkonzo zomlilo azinowukhawuleza zifike ematyotyombeni ukuba ematyotyombeni kuxananazile and akukho ndlela for iinkonzo zomlilo zingene phakathi kwamatyotyombe. Kuyonyanzeleka uba iinkonzo zomlilo zibeke imoto endleleni futhi zitsale oopayiphu phakathi kwamatyotyombe kwenzela uba bancede abantu basemngciphekweni.

Ndingathi mna kukwenza iikliniki nezibhedlele noogqirha indawo elungileyo for abantu ngabantu babo indawo erayithi ukuba bona bathethe iinto ezenzeka kubo ukuba oogqirha neekliniki nezibhedlele bavele njengabantu abarayithi, futhi baze baze bathethe nento abadlule kuzo nabo ezifana nezi abantu badlula kuzo.

Ndingathi kubo uba kubalulekile ukusebenzisa iipilisi zokucwangcisa kwenzele kwenzele uba bangamithi bebancinci okanye bamithe basesesikolweni. Kubalulekile gqithi iintombi zicwangcise.

Azikho izithethe endizaziyo ukunceda abantu. Into endiyaziyo njengomntu omnyama kubalulekile gqithi ukulandela amasiko wakokwenu ukwenzele uba iinto zakho ziphumelele and ube ngumntu ophilayo ngendlela elungileyo. Kubaluleke gqithi ukuwenza amasiko wakho usemncinci naemva kwexesha ukukhula kwako nangoku sowomdala, wenze amasiko wakokwenu, uziphathise kakuhle nefemeli yakho kwenzele uba ube nempilo erayithi.

Kubalulekile kwabantu abane-HIV bahlale nabantu abane-HIV kwenzele uba bafundisane ngeento ofike bezazile about i-HIV and kunyanzelekile umntu aye qho kugqirha wezibhedlele or eziklinikini ayotsheka ezinye izifo.

Ndingathi mna uba kubalulekile gqithi ukuba abantu abaphila nokukhubazeka uba babe nobudlelwane nabanye abantu abakule meko bakuyo kwenzelwe uba bavane and bafundisane and baphathisane ngendlela erayithi. Ukwenzela uba bazokwazi uphila ngendlela abafuna uphila ngayo, bangakhubazeki neento ezicingwa ngabanye abantu okanye iinto ezithethwa ngabanye abantu. Kubalulekile gqithi ukuba nodlelwane nabantu abakule meko ukuyo.

Njengomhlali wasezilalini ndingathi izizathu for inqwela yezigulane uba mayithathwe ixesha elide ukuze ifike ezilalini ukuba yona uqobo lwayo isetawuni. Loo nto ke ngoku ithetha ukuthi izawuthatha ixesha ukuze ifike kuloo lali ukuyo and nalapho kubalulekile, uba uyabona uba uzawuba sengxakini or okanye ubona uba awuphilanga, ubunozenzela lula uye ngokwakho etawuni njengomntu ogulayo. Kwenzela uba ungafowuni uyazi uba izawuthatha ixesha elide uba mabafike.

Ndingathi mna oogqirha abanokuthumela kwigqirha lesiNtu ukuba bona benza owabo umsebenzi and njengamntu ungugqirha naye akanokuthumela kumntu, ugqirha lesiNtu ukuba eyazi uba yinto ofanele uyenza ngokwakho. And njengomntu ongumXhosa kubalulekile nawe uziyele, yena akanokuthumela kuloo gqirha lesiNtu. So ndingathi kubalulekile ukuba uye kugqirha besilungu, emva koko uba uyazibona uba awuphilanga, uye ke ngoku kugqirha lesiNtu.